Hona jwale ho se ho sebediswa dikoloinyana tsena tse nyenyane hobane ho ho ngata ho etsahalang ka ditekesing dipolao di ngata batho ba lefufa jwale ka ena ya koloi e monate hobane o itshebedisetsa yona cell phone e ya hao o ka join-a Bolt kapo wa kena ho yona ena hothweng ke Uber hobane moo polokeho e betere ho fetisisa ka mane ha o ya ho kgwebo ya ditekesi?

Ne ke le moithutwana a neng a tsamaya ka Metro Rail-e ho ya sekolong. Molemo mo ho Metro Rail-e, o boloka tjhelete haholo o ithekela tekete yona e ya kgwedi ba e fokoletsa ka tjhelete. Ha e ture tje ka o kalama o reka tekete ya letsatsi ka letsatsi. Yona e o fihlisa le ka nako ha e tshwane le ha o kene ka tekesing, o tlamehile o dule o emele batho ba tla le ka tekesing le hore traffic ka nako e nngwe e ngata ho fihla lata moo tlamehileng o fihle teng, jwale ka terene e o isa hona moo o yang teng ka nako. Ke e kgothalletsa setjhaba yona eo.

Mme kannete nna ne ke thabile ho kena fela teng moo, ho ne ho le sekono ho hlwekisitswe le dijo di le phepa. Ho ya dintlwaneng ho le phepa le ka teng ho hlwekisitswe. Ho na le tsohle tse tlamehileng o di sebedise. Metsi a sebetsa hantle. Le motjhini o omisang matsoho o sebetsa hantle. Re tswile re thabile moo ho le monate hampe.

Dumelang batho ba sebetsang ka mona ka diofising tsa ditekete tsa diterene. Ne ke tlo kenya tletlebo mabapi le mme. Mme ke motsofe, jwale le entse phoso la mo rekisetsa. O lefile tjhelete e ka hodimo. Jwale ke maketse ha ke le tjena ke bohlokong. E kaba ha hona ka tsela e nngwe le ka e lokisang hobane phoso ke a tseba e tsamaya le mohatisi. Jwale ne ke kopa hle bomme, le bo ntate a ke le lokiseng ditefello tsa batho ba tsofetseng. Kea leboha.

Direnke di tsamaya di ya di fapana. Ho tse ding o tla thuseha, tje ka hona mona mo ke dulang ha ho tshwane ha o kena ditoropong tse kgolo tse tshwanang le bo Johannesburg? O fihlele wena o motho a buang Sesotho sa hao sa lapeng o fumane motho a buang Sezulu. Ebe ha o so o re wa mo hlalosetsa e be motho a o omanyang le thuso o no e lebelletse ho yena. O e sokole le ho e fumana o bo tshosetswe mme le thupa ba o tshepise yona. Ha o re o lo ba tletleba ho di taxi association. Mme a ka thaba mara ke thabela feela ha o le ditoropong tse nyenyane, thuso ya teng e hantle ho feta ya kwana o le ditoropong tse kgolo.

Bo mme le bo ntate ne ke kopa thuso. Koloi ya ka ne ke e pakile hona mona pela lebenkele lena. Jwale ke eo ha e sa le yo. Ke ne ke suthile ke kene ka mane ka Post Bank-e ka hora ya bosupa. Hona jwale ha ke kgutla ka hora ya borobedi koloi ya ka ha e sa le yo. Mme le phone ya ka ne ke e siile ka mo yona koloi ya ka hee. Ne ke kopa feela le ka nthusa ka founu la letsetsa ba molao ba nthuse ka koloi ya ka er nyametseng, e kgubedu?

A nahana hore di-rickshaw di na le tlatsetso efe ho boahludi Durban. tsa Durban, e leng mokgwa o ikgethang, wa di palangwang di na le history e ruileng ya ho tloha ka 1892 ha di ne di tlisuwa Durban ke Sir Marshal Campbell. Qalong di ne di sebedisetswa ho fokotsa kgaello ya dipalangwang. Ka potlako di ile tsa tloheleha motseng oo ka ya diritjha tse fetang two thousand hundred and seventy le ba hulang ba twenty four thousand ka 1902. Kajeno ho setse diritjha tse ka bang twenty feela tse sebetsang haholoholo lebopong la lewatle la Durban.